Go tlhokomela bagodi ka lelapa kgotsa go ba baya mo magaeng a bagodi, ga go botoka ka tlholego. Tlhopho e e siameng e ikaegile ka tlhokego tsa boitekanelo jwa motho, bokgoni jwa lelapa le dikgatlhegelo tsa motho yo o godileng. Ka melemo e e akaretsang go rotloetsa, go ikemela le go tlwaelana kwa gae fa e bapisiwa le tlhokomelo ya se professional-e e e rulagantsweng kwa legaeng la bagodi, le fa tlhokomelo ya kwa gae e naya kgomotso le go ikutlwa o na le seriti mo tikologong e e tlwaelegileng, magae a bagodi e a naya tlhokomelo e e kgethegileng le maemo a loago a batlhokomedi ba malapa ba ka nnang ba se ka ba kgona go a dira.

Puso le lefapha la boitekanelo di ka tlamela ka thuso jaaka tlhokomelo ya mo gae le ya baagi, ditirelo tse di kgethegileng tsa bagodi le maiteko a go rotloetsa go nna le seabe mo loagong le boitekanelo jwa tlhaloganyo ya bagodi.

Ditebelelo tse di tlwaelegileng tsa setso ka ga go tlhokomela bagodi di akaretsa tiro ya poifomodimo ya bana le go tsaya gore, bana ba ba godileng ba tla tlamela ka tlhokomelo. Gantsi di tlhotlhelediwa ke dikarolo tsa bong.

Ka go tlhotlheletsa gore a bagolwane ba tlotliwa le go kopangwa kgotsa ba kgapetswe kwa thoko le go tlhokomolosiwa.

Go tlamela batho ba ba godileng ka tshegetso ya maikutlo, thuso ya madi le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi ka dipharologano go ralala ditso.

Tlhokomelo ya kwa gae, mananeo a thibelo a a dirwang mo baaging, ditiro tsa loago, tshegetso ya botlhokomedi.

Tlhokomelo ya baoki e e nang le bokgoni, tlhokomelo ya motho ka namana le go thusa ka botshelo jwa letsatsi le letsatsi mmogo le dijo, go tlhatswa diaparo le ditiro tsa loago. Khiba Residence le Saint Catherina hospice ke magae a baagi a ke a itseng a a patelwang.

Tsamaiso ya tlhokomelo ya batsofe ya puso e amegile thata mo matloleng a a lekaneng le a a fokotsegang. Go tlhokega ditokafatso go oketsa matlole go tshegetsa batlhokomedi ba malapa le ditirelo tse di theilweng mo baaging, le go tsenya tirisong di-policy tse di theilweng mo bosuping.

Di-pension-e tsa puso tsa bagodi di tokafatsa boleng jwa botshelo ka go tokafatsa tshireletsego ya matlole le boitekanelo.

Go ya kantorong ya setheo sa tshireletso ya loago ya Aforika Borwa, e e gaufi thata le wena mme o tle le lekwalo itshupo la gago.

Go oketsa morwalo wa matlole mo malapeng le mo batlhokomeding ka go tlamela bagodi ka letseno, fa gape go ka faposa matlole a a bong a neelwa ke maloko a lelapa a mannye mo tlhokomelong ya bona, bogolosegolo mo mabakeng a lehuma le le anameng.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le masome a marataro, gonne a sa tlhole a kgona go bereka kgotsa gone go itirela.

Re ka diragatsa leano le le nang le dintlha tse dintsi le le akaretsang dipalangwa tse di thusang ka matlole, ditleliniki tsa boitekanelo tse di tsamayang le badiri ba boitekanelo ba baagi.

Re ka diragatsa leano le le nang le dintlha tse dintsi le le akaretsang dipalangwa tse di thusang ka matlole, ditleliniki tsa boitekanelo tse di tsamayang le badiri ba boitekanelo ba baagi.

Mo ke dulang teng ga go sekgala thata le ko o ka bonang ditlamelo tsa pholo teng. Ba netefatsa gore go phela go na le sepalangwa se se teng se se ka thusang.

Ditleliniki tsa puso tse di tsamayang di botlhokwa thata ko mekhukhung ka gonne di tlamela ka tlhokomelo ya boitekanelo e e botlhokwa, e fitlhelesegang le e somarelang ditshenyegelo go baagi, di samagana le ditlamorago tse di sa siamang go tlhoka mafaratlhatlha le mathata a loago le ikonomi.

Malwetse a sa tsenyeng botshelo mo kotsing jaaka serame se se tlwaelegileng, dikgobalo tse dinnye le maemo a a sa foleng a a tshwanang le bolwetsi jwa sukiri le kgatelelo e kgolo ya madi.

Ditleliniki tsa kwa magaeng ga di bonwe thata ka lebaka la di tekanyetsokabo tse di lekanyeditsweng. Baagi ba amiwa ke go nna kgakala mme seno se dira gore ba diege go batla tlhokomelo, go tlhoka kalafi ka nako le mathata mo maemong a tshoganyetso.

Balwetse ba ka nna ba lebana le kalafi e diegang, mathata a malwetse. Go bona melemo e e tlhokegang, balwetse ba tshwanetse go botsa pele badiri gore, a go na le melemo e mengwe.

Ba tshaba go ya ka ntlha ya go tshaba dingaka, go tshaba go tlhatlhobiwa ka tsela e e siameng, go tlhabiwa ke ditlhong le tirisano e sa siamang ya tsamaiso ya tlhokomelo ya boitekanelo.

Ka ntlha ya dikgoreletsi tse dingwe tsa go bona kalafi go tshwana le go tlhoka maitseo, ditshenyegelo tsa madi, dikgang tsa dithulaganyo, go tlhoka badiri.

Go tlamela ka tliliniki go basadi ba ba imileng go tlamela ka phitlhelelo e e tokafaditsweng ya tlhokomelo ya pele ga pelegi, e isang kwa go lemogeng le go laolwa ga a mathata go sa le gale mo go felelang ka dipoelo tse di botoka tsa boitekanelo jwa baimana le bana.

Ka go dira gore molwetse a kgone go tlhatlhobiwa ka metlha gore a kgone go lemoga mathata go sa le gale, go bona melemo ka metlha le go ruta molwetse ka tsela e e itebagantseng ene.

Ka go dira gore bolwetse bo lemogiwe le go tlhatlhobiwa go sa le gale, mme seno se tla dira gore go simololwe kalafi ka nako le go fetola tsela ya botshelo.

Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya motheo ya boitekanelo, mme go sa lekalekane ga phitlhelelo go baka ditlamorago tse di bokoa tsa boitekanelo le go tlhoka tekatekano.

E ka atolosa mefuta e fapaneng ya diteko le dikalafo tse di fapoganeng, e berekisane le baetapele ba setšhaba le mekgatlo.

Ke tla netefatsa gore ke tshegetsa tuelo e e okeditsweng le maemo.

O ka se kgone go itse ka tlhomamo gore a o na le bolwetse jwa sukiri kwa ntle ga go ka dira diteko tsa madi go tswa go ngaka.

E ka baka go tshwenyega thata mo maikutlong, mathata a go robala le maiteko a go ipolaya. Kotlhao e ka fitlhelwa ka go sekisiwa ga bosenyi go go felelang ka kgolegelo.